Ke nahana bohlokwa ba ho etsa jwalo ke hore, motho le motho a itsebe hore o tswa kae ebile ke mang.

Nkgono Matladi ke a bona ho tswa ho nkgono Mmamolakeng wa tseba taba ena ya ho bipa masea. Ke bona e le ntho e lokileng haholo hobane hangata e thibela masea dinthong tse ngata. Hore bophelo ba bona bo matlafale ebile bo be bolelele ke bona ho bipa masea e le ntho e lokileng. Ana o nahana jwang wena nkgono?

Ke bona mmuso o na le tokelo hobane ke makgetlo a mangata bashemane ba shwelang teng ka tlasa dikolo tsena. Nna ke nahanang hore mmuso o etsa ntho e hantle horeng bana ba bang kapa bashemane ba batho ba phephe.

Ke bona e le ntho e ntle haholo kapa yona kgwebo e ntle haholo. Hobane ho na le batho ba bangata ba sa tsebeng dijo tsa setso. Mme ha ho rekiswa dijo tsa setso ba bangata ba kgona hore ba di utlwe tatso ya teng ebile ba ithute ka tsona. Ee, ke nahana hore ke hona ntho e ntle haholo. Ebile ha ke bone hangata batho ba ba ke ba rate ho tswa, ba yo ja kantle. Ke nahana hore ha ba ya ka ntle, ke ha ba batla ho leka kapa ho utlwa dintho tse ntjha kapa dijo tsa setso tse ntjha tse ba sa di tlwaelang malapeng a bona.

Ke nahana lebollo ke ntho e bohlokwa haholo ho rona Basotho kapa ho bollotsa le ha ekaba ke mefuta ya batho ba feng. Ke yona ntho e bohlokwa. Hangata eya ba teng ba hlomphang makolwane ona a ya hlompha. Empa ba bang ba ipona hore e se e le banna mme ba itlwaetsa tlhekefetso ya basadi. Ke bona hlakoreng le leng, ho lokile ebile ba hlompha ka ho le leng ho sa loka ebile ba sa hlomphe.

Ka ho nna, molemo wa ho bolla ke ho ruta batjha kapa bona ba bollang, hore ba iphedise jwang kapa ba itshware jwang bophelong le ha e tla ba banna kapa basadi ba bokamoso.

Bophelo ba toropong bo monate haholo hobane ntho e nngwe le e nngwe e haufi. Mme o ithuta dintho tse ngata, o bona dintho tse ngata. Ba lekeishene o phela ka hara lekeishene, o sa tsebe ntho tse ngata tse etsahalang kantle ho lekeishene. Jwale ke bophelo bo jwang bo? Ke bona nna ba toropo le ba lekeisheneng bo fapane haholo.

Hangata batho ba bangata ba tloha ba batla thuso ya mmuso ka ka tsa dintlo hobane ba sa sebetse kapa ba sa kgone hore ba ikwahele. Empa ho na le hore ba ske ba fumana yona ntlo eo, ba dule dilemo ba se na yona. Ke bona ho le betere ha mmuso o fana ka setsha o fe motho setsha, hore a iketsetse seo a batlang ho iketsetsa sona setsheng sa hae. Nna ke bona e le ntho e ntle haholo, e ntse e tshwana le ho ba le yona ntlo eno. Empa ha jwale ho thata mmusong, mme ha o fumane setsha, ke bona e le ntho e ntle.

Lebollo ke ntho ya kgalekgale, ya bo ntatemoholo ba rona, le bo nkgono ba rona. Mme ee di teng ebile di ngata dikolo tsa lebollo empa tse ngata ha di molaong.

Atjhe nna, mmino wa setso ha se ntho e ke e ratang haholo. Le ha e ka o ka utlwa moo ke utlwang teng. Ha se ntho e ke e behileng pelong ya ka. Mme ha bo tsamaisane le mokgwa oo nna ke iphelelang ka ona, empa ha ke na bothata le ha ho bapalwa seyalemoyeng.

Ha ke di tsamaye dikopanong tsa lelapa empa ke bona ho le bohlokwa ho ya ho tsona. Le nna motho le motho o batla ho phela bophelo a bo batlang mme a ikahele lelapa a ikahelang lona ka ntle le ho, ee ba kgonang hore ba ye ke bone e le ntho e ntle. Empa tje ka nna tje ke bona ho se bohlokwa hobane ke ya tseba lelapa le ke batlang ho ikahela lona.

Nna bothata bo jwalo, ke itheketse yona JoJo tank e ke e kenyang metsi horeng le ha metsi a kwetse kapa a sa le yo. Ke kgone ho tswela pele ke nwe metsi, ke kgone ho hlapa ke kgone ho etsa tse ding tsa dintho tse ke lokelang ho di etsa. Ke nahana hore ho bohlokwa batho ba ba ikenyetse kapa ba ithekele tsona di-JoJo tank di thusa haholo ka ho bokella metsi.

Tulong e ke dulang ho yona, dijo tsa setso ke ntho e bonahalang hanyenyane feela. Jwale ke bona hore ha nke ka bula kgwebo ya ho rekisa tsona dijo tsa setso ke ka atleha haholo ka ho fetisisa. Dijo tsa setso ke dijo tse monate. Mme hangata batho ba ye ba di thabele ebile mo di seng teng. Ba ka rata hore ebe ba ja dijo tse hlabosang tsa setso. Mme ke bona hore eya nka etsa kgwebo kannete e atlehileng.

Ho bolela hore monna ke yena a hlokomelang ba lelapa la hae. Monna ke yena a hlokomelang lelapa ka tsela ya hore a tsebe hore na ba robala ba jele kapa o beha dijo tafoleng. Ke yena mokganni wa lelapa la hae kapa ya tsamaisang tshebediso ka hara lelapa la hae. Monna ke yena a lokelang ho etsa hohle hohle hore lelapa la hae le ikutlwe le hlokomelehile ka dinako tsohle.